Ubungozi ekusebenziseni amakhambi for i-fever, ukuthi awusazi isikali okumele usinikeze lowo muntu osuke egula, okanye ingane esuke igula. Kanti uma uzomuhambisa kudokotela, udokotela uyakwazi ukuthi amukalele isikali okumele asisebenzise, ukuze asinde noma abe ngcono kulokho kugula noma kulowo mkhuhlane osuke umubambile ngaleso sikhathi. Manje uma uzosebenzisa ekhaya, uzosebenzisa nje ngaphandle kokusikalo ngenxa uzocabanga ukuthi isikalo sikanje bese uyasebenzisa kanti sekuyamulimaza lokho, okuyingozi enkulu lokho. Kanti kwesinye isikhathi-ke kuyasiza khona ukuthi usebenzise yona, ngoba kuba yisikhathi esiphuthumayo, uthole ukuthi uyagula manje umuntu kumele asizakale, okukanye afike asizakale okudlula amakhambi asuke ewathole kudokotela.

Abantu abadala singabakhombisa ukuhlonipha nothando nokubanakekela ngokuthi sihlale nabo phansi sibonisane, ngoba nabo bangabantu, bayakwazi ubungozi nokubaluleka kwey'mpilo zabo. Sihlala nabo phansi, siyabatshela ngobungozi bokungasebenzisi imishanguze yabo ngesikhathi. Sihlala nabo phansi, sibachazela ngobungozi bokuzishayelela sebebadala namathambo esiqinile. Okungasiza-ke ukuthi sibatholele umshayeli osuke azomuthutha amuse lapho asuke efuna ukuba khona. Siphinde nasemafonini abo, bebekelwe isikhumbuzo sewashi esizokhala njalo sibakhumbuza ukuthi sekuyisikhathi samaphilisi wabo.

Okungenza ukuba emjondolo kuphephe kakhulu ukuthi bethengelwe amathoshi lana a-charge-wayo egesini, ahlale ekhanya noma ugesi ungekho. Begweme ukukhanyisa amakhandlela bewasondeze ezimpahleni. Bephinde begweme ukukokothela ugesi, okugesi mbumbulu, izinyoka nyoka. Ngokwenza kanjalo abantu bengaphepha . Ngokwenza kanjalo ukusha kwemijondolo kungaba kuncane. Ngokwenza kanjalo iy'mpilo zey'ngane nokufunda kwey'ngane kuyoba enkulu impumelelo. Ngicabanga ukuthi ngokubambisana komphakathi nohulumeni, kungenzeka konke lokho. Uhulumeni anciphise inani likagesi ukuze abantu bezoyeka umkokothelo.

Okungamsiza uThabo ukuthi asondelele emtholampilo oseduzane naye. Ukuthola usizo kubahlengikazi nabodokotela ngokuthi ahlolele i-COVID-19. Ngokwenza kanjalo kuyomusiza kuphinde kusize nabantu asondelene nabo, ngoba izifo ey'njenge-COVID-19 ziyathelelana. Ekuthelelaneni kwazo kuzogcina sidlondlobala sisabalale indawo yonke, kanti uma engasheshe asukume ukuyothola usizo emtholampilo kungasiza nabaseduzane naye, nabathandayo nabamuthandayo. Engicabanga ukuthi iyodwa indlela angathola ngayo uThabo, ukuthi aye emtholampilo.

Ukuhlanzeka ngokomoya kuvame ukusiza kakhulu noma kuhlahlele umuntu indlela, nokukhanya kwakhe kumvulele izinhlanhla zakhe asuke ey'bekelwe uMdali nabadala bakubo. Engicabanga ukuthi, ukuphazamiseka kwenhlalakahle yakhe ngeke kube khona, kodwa kunalokho, kuyoba ney'busiso eziyokhanya phambi komuso wakhe. Kulezo y'busiso eziyogcina zijabulisa impilo yakhe ekuqhubekeni kwesikhathi. Ukujabula kwempilo yakhe kanjani? Kujabula impilo yakhe ngokuthi iy'nhlanhla zakhe y'suke sey'khanya, sey'vela, esebona naye impumelelo empilweni yakhe, ngoba usehlanzekile, ungcwele. Konke obekungama awamabhadi noma yifu elimnyama abelimngobuzile selisukile, usegeziwe, uhlanzekile.

Izimoto ezihamba abazokwelapha eziphuthumayo, zinamafoni, namalediyo. Lapha abakhona khona ukuxhumana nabo. Engicabanga ukuthi uma ngizokhuluma nefoni ngithinta abanye ozakwethu ukuba beze bezolekelela kuleso simo engisuke ngibhekene naso. Yikhona okungaphuthuma kakhulu, noma ngibheke izinombolo zemitholampilo noma zezimo eziphuthumayo eziyobe ziseduzane naleyo ndawo noma indawo la okwenzakale khona leyo ngozi yemoto, noma inhlekelele yemoto. Ngokwenza kanjalo kuyosiza ukuba abantu besheshe bethole usizo ngokuphuthuma, sigcine ney'mpilo zabantu ziphephile.

Umphakathi uma ungabambisa ney'phathimandla zesikole, abazali, bese ucela nesibonelelo kuhulumeni ukuba andise ukudla okulethwa ezikoleni, bese nawo umphakathi uphosa esivivaneni ukuze iy'ngane zizodla ukudla okwanele. Uma izingane zingakwazi ukudla ekuseni, ziphinde zidle bese zidlala ntambama. Lokho kungazisiza kakhulu iy'ngane lezi emakhaya ezilambile ney'ngakutholi ukudla okwanele masey'fike emakhaya. Uma singumphakathi singasukama sibambisane ney'phathimandla zesikole, okufaka phakathi nohulumeni, kungaba enkulu intokozo nokuphumelela, nempatho ezoba yinhle ey'nganeni.

Engicabanga ukuthi abanye abantu bethu basaba ukwabelana ngolwazi lwabo ngenxa yokuthi ababethembi la bantu abasuke bebabela ngalolo lwazi. Okungathatha isikhathi noma ongafuna ukuba sikuhathele igxathu sihlangene ukuba sibambisane ukuba lonke ulwazi esilwaziyo ngomuntu alube yimfihlo yalowo muntu nalo osuke emtshelile, noma amuxoxele ngalolo daba, ngoba lokho kugcina kulimaza isithunzi salo osuke sekuxoxwa ngolwazi lwakhe. Engicabanga ukuthi yinto esibhekene nayo le yey'dakamizwa nokudakwa, kodwa ziningi iy'ndlela esingakwazi ukuthi silwisane nakho. Siphinde silwisane nokusabalala ngolwazi lwabantu.

Ukugcinwa kwezimoto zikahle ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kushaya isikhathi sokuba imoto iyohlolwa isimo sayo sokuphila, abanikazi bezimoto nabashayeli bezimoto kumele bekuqinisekise lokho ukuthi izimoto ziyahamba ziya emagaraji noma ziyobhekwa isimo sazo, phecelezi isevisi. Ngokwenza lokho iy'moto, iy'ngozi emgwaqeni zingapheza. Kube ukugijima isivinini sey'moto emgwaqeni. Uma abashayeli benganciphisa bekhumbule ukuba baphethe imiphefumulo yabantu, kungaba kuhle nalokho. Bese kuba ukulungiswa kwemigwaqo kunesiphithiphithi, nakho lokho kunganciphisa ubungozi emgwaqeni .